Leina la sekolo , ID , bukana ya boitshupetso, mme, le proof of residence.

Mme, go na le karata ya credit e dirisiwang ka fa mabenkeleng a farologaneng jaaka lebenkele la diaparo, mme, le la dijo o ka kgona go tseya diaparo ka yona karata eo mme, go na le karata ya banka, karata e o e sebedisang go boloka madi a gago.

Mme, fa o ka kgona go ikentsha mo sekolotong le fa o ka patela dikoloto tsa gago ka nako e e maleba, e tshwanetseng.

Tlameile go dira bonnete ba gore ga o dirise karata ya gago go feta tšhelete e ba go tsenyeditseng yona, o tshwanetse go dira bonnete gore o tla kgona go lefa, ga o tsere ka sekoloto.

Go botlhokwa ka gonne e tlile go ka dilo tse o sa tshwannang go di dira mme, le tse o tshwanetseng go di dira. Mme, e tlo go ruta gore o dirisa jang karata ka tsela e nepagetseng.

E botlhokwa tota ka gonne o tla kgona go ipalla madi a o ipoloketseng ona mme, o tla dira le bonnete gore ga ba go direle botsotsi. Mme, e botlhokwa ka gonne fa go badiwa di terms and conditions, o tla kgona go ipalla mme o bone gore o tlamehile o dire eng le eng mme, o seka dira eng le eng.

Ba lebelela fa o tla kgona go patela sekoloto sa gago. Mme, ba lebelela le gore o na le mosebetsi, mme, o tla kgona go patela na .

Mme, e thusa batho ka go ba naya sekoloto mme ba tla kgona go se patela ba tla kgona le go kry-a madi fa a batliwa kapele, fa madi o wa batla kapele wa kgona go wa tseya . Mme, ditlamorago tsa yona ke gore e tla go tshentsha dikolotong.

Tuelo ya mathomo ke fa o sena madi ka mo bankeng ya gago, le madi a ba go a tseyang kgwedi le kgwedi.

Mme, fa o ka tsaya loeto wa ya kwa bankeng e o dirisanang le yona mme, wa buisana le bona ba tla go neya ditsela tse di nepagetseng tsa go fokotsa .

Fa o ka adima madi ko tsaleng ya gago, go na le nngwe e bidiwa Crow funding, go na le e nngwe e bidiwa Peer to Peer lending, go na le nngwe go bidiwa Union funding.

Banka ya gago ya mo AforikaBorwa e tla go lefisa diranta di le makgolo a supa go fitlhela diranta di le makgolo a le robedi le botlhano, fa o ntsha madi kwa nageng tse di kwa ntle ga South Africa.

Ke mmaraka wa go fapa fapana le go tsaya madi go tswa dinageng tse di farologaneng le go a sebedisa ka fa gare ga convention.